Ubambisana ngokuthi ngibe nohlelo le-survey la khona, nginocwaningo oluzovezwa abantu ukuthi babona kanjani imisebenzi yami nokuthi bakholelwa kanjani emsebenzini engisuke ngiwenza ngaleso sikhathi.

Izinto eziyinkinga neziyinselelo zokufunda ku-inthanethi ukuthi akekho umuntu okugqugquzelayo okulandela ngemumva ngempumelelo yakho. Yonke into oyenzayo isuke isuka othandweni. Kulula ukuthi uphazamiseke uma ufunda nge-inthanethi ngoba into encane iyayilahla i-concentration yakho ngoba usuke uwedwa futhi ungenaye umuntu ozokukhuza.

Nginganxenxa abasakazi kanye nabaphathi siteshi ukuthi babe nohlelo lokuthi umsakazi nomsakazi ozosakaza kube nezingoma zabaculi basendaweni azozidlala esiteshini ukuze kuthuthukiswe abaculi abasafufusa.

Lo mculi wala endaweni igama lakhe nguMpiyakhe. Umculo wakhe ave unomlayezo owakhayo ezinganeni nasemphakathini. Ungafunga ukuthi umqondo wakhe owomuntu omdala, kanti umfana omncane osazikhulela nje. Ngiyacela ukuba nimuphe indlebe nesikhathi nimuzwe akuphethe. Ave ejulile.

Ukufunda kude kuhle ngokuba isikhathi sokutetemuka nabangani, nesikhathi sokudlala awubi naso. Isikhathi kuba esokufunda kuphela. Lokho kusho ukuthi wenza kahle ezifundweni zakho, awusitholi isikhathi sokuphazamiseka ngoba umsebenzi wakho uhlezi unesikhathi sonke.

Izingoma zama-eighties, iningi lazo lalenziwa abaculi ababelwela ubandlululo. Okusho ukuthi izingoma zakhona eziningi zinomlayezo and zifaka isikole esithize kubantu ezweni. Kuzoba izingoma zama-nineties, nazo noma zingaseyona indlela yakudala kodwa ikhwalithi yazo incane ngangoba ezobuchwepheshe bezingakabi bikho ngendlela efanele. Izingoma zama-two thousand, into eyenza ukuthi zihluke zona ingoba zangenziwa esimanjeni ngezinto ezisesimanjeni. Ukhwalithi yazo inkulu, ngoba onjiniyela bakhona basezingeni uma uqhathanisa nalezi ngoma zakudala.

Izinhlobo zonke zemidlalo ziyatholakala ku-TV. Ibhola, ibhola lombhoxo, ibhola lezinyawo, ithenisi, ezezimoto ezigijima kakhulu. Ama-league adume kakhulu ezemidlalo emhlabeni ilama-league asemazweni aphesheya, i-league yase-Europe. Khona amazwe afana no-England, Spain, France, Italy, nawo wonke amanye amazwe. Onke la mazwe anama-league akhona. I-league edume kakhulu i-Laliga ne-Premier League yase-England.

Okubi ngama-smartphone amanje ukuthi awubheki iminyaka yomuntu oyiphethe kodwa umuntu ukwazi ukubona yonke into noma engafanele engabe uyayibona kuleso sigaba seminyaka akuyona. Lokho kugcina kwenza ingane ifunda izinto ezingafanele ngoba izifunde ngaleso sikhathi.

Ukwethulwa kwe-smartphone kwaba nekhulu isasasa kubantu ekuthuthukeni emafonini ade sebewaphatha ngaso lesasikhathi. Kwaba nenkulu injabulo kubathengi kanye nabathengisi. Abathengi bakhombisa ukuwajabulela kakhulu ama-smartphone nokuthi kwase kuzoba lula ukuxhumana kwabo fnemindeni yabo, bephinde bafonelane bebonana, beshuthelana izithombe into ebingenzeki esikhathini esiphambilini.

Umehluko ongaba khona ukuthi ngeke kusaba khona ukungalingani kwabantu. Wonke umuntu uzokwazi ukuthi abuke i-Showmax ne-DSTV. Kungabi abantu aba-afodayo kuphela noma abadla izambane likapondo abakwazi ukuthi babe ne-DSTV.